Yo! Ntwana a ka e ke robetse e sulafalletswe ke letsatsi. Hoba Timer na batla ho sheba bolo. And jwale eish ya. ke la tlameha ho thola fela ka dula ka shebella game ya team e ke sa e utlwisising. Eish timer ong cost-ile.

Wa bona ha o ka sheba sehlopha sa naha, hore se tswa kae. Wa sheba le dihlopha kaofela tse teng naheng. Ha hona motho a kileng a jara sehlopha sa naha mahetleng a hae jwalo ka sebapadi sena, ha hona motho a kileng a kora jwalo ka sebapadi sena. Le kajeno, ha hona sebapadi se kileng sa fumana tjhelete eo ae fumanang. And ha ho sa hlotse, o ba le sebapadi se tla tshwana le yena.

Aa le kgale eo yona nkeke be ka ba ka etsa. Ha ke no reha ngwana ka lebitso la sebapadi se ke se ratang. Mohlomong nka reha koloi ka lebitso la sebapadi. Kapa nka reha ntja kapa katsenyana ya ka ka lebitso la sebapadi se ke se ratang. Lerato la sebapadi le fella moo. Ebile sebapadi ha seo ke se ratang ho tlohella sehlopha seo ke mo ratileng ho sona. E ke tlo tswela pele, ke mo rate empa he nka ke tlo dula le sehlopha seo a tswang ho sona. Seo se setjha sa hae, e tla dula e ntse e le sera. But le yena ke tla dula ntse ke mo rata la hole jwang.

Ee, ho jwalo. Tse bohloko ha di fele. Empa tse monate ha di sa fele, ho monate haholo. Taba ke ena, la hopola ka mora hore re hlole makgaola kgang a naha. Re ile ra hloka hore re hlophise hore tjhelete ya hao ya America re lo bapala teng re tlo e fumana jwang? Re fumane lengolo, la hore tjhelete e tswang kantorong ya mmuso e tla re thusa hore re ya America re lo bapala.

Ke ile ka bapatsa metlae haholo, ho marangrang a dikgokahanyo, ho Facebook. Ke ile ka fumana metswalle, e ratang dintho tse ke di ratang. Ka ba ka fumana le molekane.

Hangata re ye re thabe ha re utlwa hore, mang mang ke motho wa pele wa mo Afrika wa ho etsa ntho e itseng. Jwale ha ke utlwa ntho tse jwalo. Ke dula ke botsa potso e le nngwe, ha o le motho wa pele wa mo Afrika wa ho fihlella maemo ao. Kapa o le mosadi wa pele wa ho fihlella maemo ao. O tlo etsa jwang hore ho be le ba bang.

Ke lakatsa ho aha sekolo. Motseng oo ke holetseng ho ona. Hobane, ke holetse moo ke kena sekolo hole. Ke ne ke tlamehile ho tsamaya leeto le letelele hore ke sekolong. Le kajeno ke ntate ke hodile, ha ke sa dula moo. Empa bana ba hlahileng moo ka moraka, ntse ba tsamaya leeto leo le letelele ho ya sekolong. Jwale ha nka fumana matla le tjhelete, ke yona ntho e nka lakatsang ho e etsa eo. Ho aha sekolo se haufinyana, le moo ke holetseng teng.

Dipapadi tsa matjhaba tjhaba, ke tsona tse re rutileng ntho tse ngata. Pele re tlo tseba mekgwa, le tsela ya ho phela ka sekgowa. Di re rutile tshebedisano mmoho, di re rutile ho itlhokomela. Ee, ho ho ngata fela tse tse re ithutileng tsona, ka dipapadi tseo. And ke ke utlwa bohloko hoba jwale re di lebetse le bana ba rona ba sa di bapala. Se re shebane le bolo ya maoto le dipapadi tsa sekgowa. Ho ho bolelang hore hanyane hanyane ntse re lebala moo re tswang teng.